Umuntu othoma ukuba nomaliledinini, umbona ngokungakwazi ukuwusebenzisa. Ezinye izinto uthola angazazi kobana zenziwa njani, kanti-ke ilwazi lakhe lilincani.

Umaliledinini olipopotwana ukghona ukumsebenzisa imini yoke i-battery lakhona soloko lona alifi msinya. Ngombono wami lokhu kubangelwa kukobana lisetjenziselwa ukufowuna kwaphela nokuthumela imilayezo, alifani njenge-smartphone la ufaka khona iinkundla zokuthintana ezifana nabo-WhatsApp nabo-Facebook. Ngombono wami ngizo ezidla i-battery lefowunu lezi.

Umaliledinini uyi-cellphone.

Awa nokho ukufowunela umuntu kuyimali akusisimahla i-iri ne iri liyabala amasente ayadoseka ingakho uthola imali le iphela msinyazana. Kodwana mvanje sebenze izinto ezibizwa bonyana ma-minutes, kunemali ethize ebekiweko uyazikhethela wena ukuthi ama-minutes lawo uzokuthenga wamalimi. Awa nokho soloko kwafika izinto lezo ipilo inconywana akusafani nakade la umoyakho uzakudoseka woke.

Imali abayenzi njengombana bazifaka nje abanaso isivumelwano sokobana bazokubhadela, kanti-ke kukhona abantu efanele batjhinge kibo nendawo efanele batjhinge kiyo la bazakuba nesivumelwano sokobana nabafaka iingoma zabo bacula eenkhundleni zokuthintana kunemali ethile ezokungena ngakibo barhole.

Ngokubona kwami awa, kumahala ha ukukhangisa emirhatjhweni lokhu ngikukhulunyiswa ngobana umrhatjho lo kumrhatjho womphakathi.

Ngokubona kwami kibomaliledinini kanye nezinye izinto zetheknoloji, bangafaka amalimu wesintu la, bawafake kanye nesiNgisi nangabe umaliledinini uzokubhala ngesiNgisi kube khona-ke ne-option yokutjhentjha use elimini elinye lesintu olithandako namkha elikhethwa nguwe.

Mvanje kunezinto ezibizwa kobana bo-Wi-Fi. Mina ukonga i-data lami ngathenga i-Wi-Fi le engiyibhadela kanye ngenyanga, awa nokho iyangihlalela.

Awa, nami ngiyazifanela nje nabo ngizilalelela umvumo wekhethu. Isikhethu kufanele sisithuthukise, isikhethu akukamele sife. Yingakho-ke abantu bekhethwapha kufanele balalele umvumo wangekhethwapha, isikhethu siqhubeke sithuthuke siyephambili.

Kulitjhugulule khulu iphasi ngombana kuthatha ama-iri nje nemizuzunyana kuphela ukuthinta umuntu ngomaliledinini, kunokuthi ukhambe, ukhambe ibanga elide batjho uyokubonana naye umuntu loyo nikhulume nihlale phasi.

Abantu bathumelana ama-SMS namkha bathumelane imilayezo ngeenkhundla zokuthintana njenge-Facebook ne-WhatsApp.

Itheknoloji esakhasako kuyitheknoloji esathomako esazokuthuthukiswa.

Umaliledininami wokuthoma walahleka usesemutjha tjha. Ngalelo langa khabe siye esondweni, awa ngifike nomaliledinini wami ngimkhuphe ngikhombise egade ngihleli nabo. Kukhambe isikhatjhana, kukhambe isikhatjhana ngithi mina ngimbeke ngebhegeni, awa ngizitjele kobanyana uphephile. Kukhambe isikhathi nasengithi ngiyaqala awa, umaliledinini athi bewungibeke la, bewungibeke la ngithi ngiyaqala, awa nangambala khabe angekho akhange ngamfumana walahleka njalo-ke umaliledininami. Iye ngiyazi isondo kufanele kube yindawo ephephileko kodwana mhlokho umaliledininami walahleka.

I-eLearning elethwa yitheknoloji yifundo le etholakala kibomaliledinini kanye nekhomphyutheni, akukafaneleke ufune iincwadi uthi uya esikolweni uyokufunda. Awa, i-eLearning iyenza izinto zibelula ufunda ekhompyhutheni namkha kumaliledinini wakho.

Ufunjathwako wami wokuthoma ngamthola ngifunda ibanga lethoba. Ngithengelwa nje nami ngiphase ngamalengiso abazali-ke bathi akhe simujabulise. Awa, ngamthola njalo-ke ufunjathwako wami wokuthoma.

Iye kuliqiniso, eenkundleni zokuthintana kuye kube nemibono, nemibono nomunye ubeka wakhe umbono njalo-ke siphikisane kubemnandi, kanti nawufunda ephephandabeni akekho umuntu ozokuphikisana naye uzwe imibono ehlukileko ebantwini.

Ngombono wami kuhlala phasi uzifundise ufunjathwako lo, uqale bonyana yini ongayizwisisiko nokuthi yini oyizwisisako ngaleyo ndlela zabe uzipha isikhathi sokufunda ufunjathwako wakho omutjha.

Itheknoloji yenza izinto zibe lula khulu, ingakho mina ngombono wami ngibona bonyana urhulumende kufanele afake imali enengi etheknolojini le esakhasako kuze sikwazi ukuthuthuka. Awa, ngombono wami ngeenkhathini ezizako vele yoke into zabe yenziwa ngetheknoloji.

Awa, nami-ke angikwazi ukuhlala ngingasebenzisi umaliledinini wami, kukunje ngisebenzisa yena. Solo ilanga liphumile ngihleli kumaliledininami, nawunomaliledinini wakho awubhoreki.

Kufuze amumathe iinkundla zokuthintana, akwazi ukufaka iingoma ezihlukahlukeneko begodu ispikara sakhona sisebenze kuhle kube ngesirasako.

Awa, alikho engilaziko elithandwa ngaphetjheya.

Umlingisi oyikutani udosa phambili, umdosiphambili. Nanyana kwenzakalani kwenzakalani akabulawa umlingisi oyikutani uhlala akhona efilimini, ekuthomeni kuya ekugcineni.

Thina ababukela, into umuntu ayidlala efilimini sisuke sibone ngathi kuyinto angiyo, nala aphila khona.

Iye, ayabanomthelela ngombana into eyenzeka efilimini omunye angayibona iyinto ehle, afune ukuyenza nala siphila khona. Iye, kunomthelela omumbi ifilimu esikhathini esinenyi, abantu bayazama ukwenza into le ebayibone efilimini.

Ngombono wami iye kuyabadima ithuba lokobana bawabukele, ngombana akusimumuntu woke ozokukghona ukubukela ku-inthanethi. Yeke ku-inthanethi akubukelwa nje simahla, kuyabhadelwa ukuze kukghone ukubukelwa. Ikinga-ke ngiyo leyo ngombana akusimumuntu woke okghona ukubhadela.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi. Awa, kulula ukubukela amafilimu ku-inthanethi, asikho isidingo sokobana ngiphume ngekumbeni yami yokulala ngiyokubukela e-TV_. Ingakho-ke ngithanda ukubukela ku-inthanethi ngombana ngiyakghona ukuzingenela ngeengubeni, ngikhwela umbethe, ngingene ku-inthanethi nge-phone yami. Ngiyakuthanda-ke kanti lokho, kunokuthi ngivuke ngikhambe ngiyokukubukela i-TV_.

Kukhona la ku-downloader khona amafilimu ngaphandle kokobana kubhadelwe. Ngombono wami ngiyo-ke indlela leyo engabiziko yokobana umuntu abukele amafilimu angabhadeli.

Ifilimi engeze ngalilibala kanti nengeze abantu abanengi eSewula Afrika bangekhe balilibala ngu-Sarafina. U-Sarafina uyasidlalela, usivezela bonyana khabe kwenzakani ngesikhathi sokulwa eSewula Afrika okubizwa bonyana yi-apartheid. Bayilwela ikululeko yenzwe lethu, ingakho-ke ngingekhe ngalilibala.

Mina ngiwathandela bonyana ayangilibazisa, begodu kuhlala kunento engingayifunda emafilimini lawo. Ngaphandle kobana wona ayalibazisa kuhlala kunento ekutheni ongayifunda kumafilimu.

Ngithanda amafilimu ahlekisako. Azongenza bonyana ngihleke, ngilibale.

Awa, angicabangi bonyana asabukelwa. Ilutjha ngobunengi liwabukela ku-inthanethi. Ngingatjho-ke ngithi ababukela kumabonwakude babantu asebabadala kodwana ilutjha abafana njengami bazibukela ku-inthanethi, kubomaliledinini wabo.

Ngombono wami mafilimi kaTyler Perry. Umsolwa lo ngewe-Amerikha kodwana nathi eSewula Afrika amafilimu wakhe siyawathanda. Lokho kukhombisa bonyana amafilimu wakhe aziwa umhlaba woke zombelele.

Zemidlalo siphila ngazo, kuyinto ekhona. Begodu-ke enarheni yekhethu eSewula Afrika ngibona bonyana kuthandwa ibholo erarhwako khulu, ngiyoke ekuhlalwa kubukelwa yona.

Awa, abantu bazokuya eenkundleni, ngombana phela kunesikhathi umuntu afune ukubukela kumaliledinini, kunesikhathi la afune ukuhlanganyela nabanye. Into engibona bonyana yenza abantu bahlangane ngalomzuzu eSewula Afrika kulokha kudlalwa ibholo namkha nakudlalwa umakhakhulararhwe kuyahlanganwa-ke lapho kubukelwe, kubemnandi.

Mina ngithanda ukuzibukelela kumaliledinini, kodwana nangenginethuba lokubona ngiyowubona bunqopha etatawini ngingakujabulela lokho.

Awa, idatha libiza imali ephezulu kwamanikelela. Akusafani-ke neenkhathi zakade, la idatha belingaduri khona.

Idatha liqakathekile ngombana nasinalo, siyakghona ukungena ku-inthanethi. Ngaphandle kwalo, angekhe umuntu akghona ukungena ku-inthanethi.

Ukuthumela imilayezo akudli idatha elinengi, mavidiyo la adla idatha elinengi.

Umuntu angokutjheja bonyana wenzani ngedatha lakhe. Alibulunge ngokuthi angabukeli amavidiyo, kunokuthi awabukele khona lapho ku-inthanethi, awa-save, awafake ngaphakathi komaliledinini wakhe. Ngaleyondlela idatha lingabulungeka.

Umuntu nakaphelelwe lidatha, akasakghoni ukungena ku-inthanethi.

Idatha uyakghona ukulithenga ngebhanga, namkha ukhambe uye esitolo uyokuthenga i-airtime, le ozokukghona ukuthenga idatha ngayo.

Idatha lithoma entengweni ephasi, engangamatjhumi amahlanu weranda.

Ngombana-ke abentwana besikolo abasebenzi, ngiyacabanga bonyana kufanele babenzele yabo inani yokuthenga idatha. Amatjhumi amahlanu weranda kuya phezulu ngiyo imali ererhe leyo. Ngombana ngiyo imali abaphiwa yona emakhabo.

Kune-WhatsApp data, kune-internet data.

Mina ngokwami awa, angikghoni ngaphandle kwedatha.

Ngiyacabanga kuya ngomnotho wenarha. Umnotho wethu uthe ukukhuphuka nyana, kodwana ngeKenya ngiyacabanga ukuthi umnotho wabo uphasinyana. Ngombana-ke nase uqala iranda leSewula Afrika, liba budisanyana kunemali le yeKenya.

Mina ngilonga ngokuthi nangingasebenzisi umaliledinini wami, ngivale idatha. ngaleyondlela, liyongeka.

Ikhamphani engconywana mina ngombono wami, yi-MTN.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi ngikho okudla idatha elinengi.

Akuyi ngokobana uthenge i-data elinengi namkha njani, kunesikhathi la i-data ligijima khona ngendlela erarako, nawe uthi, uthi phapha. Uthole seliphelile, nanyana uthenge elinengi kangangani.

I-data uyakghona ukulithenga ngebhanga yakho, namkha uthenge i-airtime, ukghone ukuthenga i-data.

Kuya ngokuthi uthenge idatha lesikhathi esingangani, kunedatha le-awara, kunedatha lelanga, kunedatha lenyanga yoke, kunedatha leenyanga ezithathu, sekuya ngawe bonyana ukhethe liphi.

Awa, akusiwo amanga, idatha lakafunjathwako ligijima khudlwana kunaleli le-router. Umbono wami-ke uthi lokhu kubangelwa kukuthi idatha le-router liba linengi, ukudlula leli ongazithengela lona, ulifake kufunjathwako wakho.

Ungaqedwa kukuthi uthenge idatha elizokuhlala isikhathi eside.

Ungathenga idatha le-router kanye ngelanga, ukuze ukghone ukuthola i-inthanethi.

Ilisizo ngombana umntwana wesikolo ukghona ukwenza umsebenzi wakhe weskolo lula, kunokuthi anande azithengela idatha ngomaliledinini wakhe. Ukuthenga njalo idatha kancani kancani, kuqedelana imali.

Ngombono wami, itheknoloji esakhasako kuyitheknoloji esathomako, esathuthukiswako.

Ingasiza ngokuthi kufakwe amavidiyo ku-inthanethi la kufundiswa khona abentwana besikolo ngeemfundo lezi ebazenza esikolweni.

Ibasiza lokha nababukelako, bakghone ukuthola ilwazi ngesimo ebakiso.